Uma ngabe abantu befuduka beya ezindaweni ezisemadolobhedeni, lokhu kuyabathinta abalimi noma imiphakathi yabalimi ngoba uma ngabe abantu besuka endaweni kusho kona ukuthi imali ebebeyenza uma bedayisela umphakathi izobe isiyehle kakhulu. Ngoba abantu bazobe sebefudukile.

Izinjongo zami eziphezulu zesizini ezayo ukuba, ngibe ngumlimi ovelele umlimi othi asebenze kusebenzeke. Ngiyafisa kakhulu ukuthi izitshalo zami ey'zobe ngizifuyile zivuneke kahle futhi, zibe zinhle kakhulu ukuze ngizokwazi ukuthi ngizithengise ngenze imali. Ngifeze izifiso zami enginazo nami ngempilo yami.

Izinhlobo zemifino ezitshalwayo endaweni yangakithi namaphethelo. Abantu bangakithi batshala kakhulu ummbila. Batshala kakhulu ummbila kanye namathanga, ebese bafaka nesipinashi. Yizona zitshalo-ke ezithandwa kakhulu endaweni, ngingakhohlwa nokubala izihlahla zamapentshisi.

Ukujikeleziswa kwezitshalo kusiza kakhulu ekuvimbeleni ukuwohloka komhlabathi ngoba uma ngabe zijikelezwa Izitshalo, azihlali kakhulu endaweni eyodwa izitshalo. Lokhu kuyavimba ukuthi umhlabathi ungawohloki.

Izinqubo engisazifaka engizizuze njengefa, izinqubo zokunakekela izitshalo. Uma ngabe sitshalile kunendlela eyenziwayo emphakathini wangakithi nase ekhaya imbala yokunakekela izitshalo. Kuphinde futhi nendlela yokuziphatha nayo ngingayifaka.

Izinzuzo nezithiyo zokusebenzisa eminye imicu yemvelo ukuthi, ukusebenzisa imici yemvelo kwenza ukuthi izindwangu noma imici iqine futhi ithambe. Kodwa-ke izindleko zakhona-ke izithiyo ukuthi ziyabiza kakhulu. Imici yemvelo ibiza kakhulu.

Ucwaningo lami lungimangaze kakhulu ukuthi lungishintshe nangendlela engicabanga ngayo. Kuyisimangaliso kakhulu uma ngabe izinambuzane ezincane njengezintuthwane zingakwazi ukuthi zibe nomthelela ekudluliseni impova. Lokhu kungenze ngicabanga ngajula, ngoba impilo iyisimanga impela.

Uma ngabe uvikela impahla yesikhumba, amaphutha ajwayelekile okufanele agwenywe kakhulu ukuthi kubekwe impahla kunanoma ikanjani noma indawo ekanjani. Ngoba lokhu kugcina sekulimaza impahla, kanti uma ngabe impahla isilimele, ifika esikhumbeni isilimaze.

Bangazijwayelisa ngokuthi bashintshanise imfuyo ukuze lokhu kuvimbele ukumosheka kwezitshalo uma ngabe kuba nezikhukhula noma kuba nesomiso. Baphinde futhi bazijwayeze ukonga amanzi. Kwenzele ukuthi noma ngabe kuba nesomiso bona babe benawo amanzi okunisela noma okuthelela izitshalo zabo.

Izinzuzo zokudla okufakwe emathinini ukuthi ukudla lokhu okufakwa emathinini kunokuhlala isikhathi esithe ukuba sidana. Kanti uma sikuqhathanisa nomkhiqizo omusha, umkhiqizo omusha, uma ngabe ungabekiwe kahle, usheshe wonakale.

Ipulazi lingathuthuka ngokuthi ngiqashe abantu asebemnkantshubovu, abaziyo kakhulu ngezolimo. Lokhu kuzongisiza ukuthi ngibe nolwazi olujulile nolunzulu ngakwezolimo. Ebese ngiqasha intsha yamanje ukuze ifike namacebo esimanje angenza ukuthi impilo yezolimo ibelula ngendlela enkulu.

Okungasiza abalimi abasafufusa, ubuchwepheshe obufana njengamakhompyutha. Uma ngabe abalimi bangaba namakhompyutha, lokhu kungasiza kakhulu ngoba bangakwazi ukuthi bakwazi ukubheka uma ngabe kunezinto ezibalulekile okumele bazazi. Kanti futhi uma ngabe-ke sebe namakhompuyutha, bazobe sebekwazi ukusebenzisa izindlela zesimanje.

Ukuguquguquka kwesimo sezulu kunomthelela kwezolimo eNingizimu Afrika ngoba kunokwenzeka izimo zemvelo eziba nomthelela kakhulu emakhayeni abantu. Kanti-ke kugcina sekuthinteka nokwezolimo ngoba, sekujwayelekile nje ukuba nezikhukhula. Ngakho-ke ukulima kumosheka kakhulu uma ngabe kuba nezimo zezulu aziguquguqukayo.

Ukusebenzisa umanyolo wamakhemikhali kunomthelela omubi kakhulu ekuwohlokeni kwenhlabathi ngoba umanyolo lona usuke unamakhemikhali. Kanti amakhemikhali awahambisani kahle nomhlabathi noma nenhlabathi okutshalelwa kuyona. Ngakho-ke inhlabathi igcina isiwohloka, bese kuthi izitshalo zingahlumi kahle.

Ezolimo zithathwa njengenye yemikhakha ebalulekile emnothweni waseNingizimu Afrika. Ngoba ezolimo ziletha imali eningi kakhulu emnothweni waseNingizimu Afrika. Ngoba abalimi bahweba nabantu bakwamanye amazwe ngakho-ke lokhu kungenisa imali eNingizimu Afrika.

Izici engingazicabangela futhi engingaklama ngazo ukuthi, ngazi ukuthi yini okubalulekile ukutshala emanzini anomsoco. Ngabe sidinga amanzi angakanani, futhi kumele ngenze abantu baqonde ukubaluleka nanokusiza ekutshaleni emanzini anomsoco.

Izinselele zabasebenzi basemapulazini abahlala nezingane zabo ezikhulela epulazini. Yebo indlela ezikhula ngayo izohluka la kwezinye izingane, ngoba abasebenzi basemapulazini bahlezi besemsebenzini. Isikhathi sokubona abantwana, babona abantwana kancane ngoba bahlezi besebenza. Ngakho-ke abantwana ngeke bakhule njengendlela efanayo nabanye ngoba futhi abazali bahlezi besebenza.